Mina ngokwami lesi simo bengingasingatha ngokuthi, umngani wami ngimenze, ngixoxe naye ukuthi empilweni, kahle kahle empilweni, ezinye izinto ay'dingi ukuthi, yabo, ube nesibindi ukuze uyikhomplishe, ngimenze azizwe enethezekile njengoba sihleli la sonke egumbini yokulala.

Hheyi mina yabona nje, hhayi, ngingathini, ngisamncane mina ngangayidlali kakhulu imidlalo yonke le. So, ngingasho nje ukuthi hhayi, anginakho ukuziqhenya, ngoba bengingalidlala ibhola, bengayidli i-hockey, bengingay'dlali i-rugby, bengingaswimi, bengingenzi sport nje mina esikoleni kahle kahle, yabo. Ngisho kuyimanje, angenzi sport.

Iqhaza lokuthi amaqembu ezemidlalo adlala indima enkulu futhi abambe iqhaza elikhulu lokuthi agqugquzele abantu abasha, abafanyana laba abasebancane, ukuthi nabo bafeze amaphupho abo, umuntu menethalente akwazi ukuthi ustikhe kulona lelo thalente lelo alifeze ngokubona abanye abanamathalente anjengawakhe, asebewavezile awabo. So, babanika ugqozi nofuqufuqu ekutheni abafana abancane nabo bafeze amaphupho abo.

Isikhathi engingasoze ngasikhohlwa engake ngaba naso empilweni yami, heyi, ngidlala umdlalo wesintu nabangani bami, isikhathi la esasilidlala khona le Olundi kaNhliziyo ngiyise, kuthiwa indawo ekuthiwa ikwaNhliziyo ngiyise, indawo yangakhona, sidlala iy'nduku-ke, endaweni yasemakhaya nje, sidlala iy'nduku. Ngebhadi-ke lelo, ngebhadi lelo, ngashayeka, ngashayeka ekhanda. Ngagqemeka nje ingozi enkulu, ingozi nje la esabekayo, la nje ngasesiphongweni la kumina. Hheyi, kwakungakona ubuhlungu, kwakuyisihogo straight. Kwakubuhlungu ngale ndlela yokuthi wanqanyulwa umdlalo straight, kwayekwa ngenxa yokulimala kwami.